E ne e tla nna tsa rona le gompieno, ke thulaganyo e e buang ka tlhotlheletso, diphetogo le kgakologo pelo tse batho ba lebaganeng le tsone mo matshelong a malatsi otlhe jaaka botsogo, ikonomi ya lelapa setso, kgwebo e nnye le diphetogo mo tikologong.

Phetogo mo tirisong ya puo, batho ba laola di diriswa ka go bua, ba botsa dipotso, ba batla tshedimosetso kgotsa ba dira diphetogo go na le go type-a kgotsa go tobetsa.

Oketsa kgolagano le batho ba bangwe. Batho ba ka kgona go buisana le ditsala kgotsa balosika ba ba gaufi le ba ba kgakala ka nako nngwe le nngwe. Fa motho a ikutlwa a le esi a ka romela molaetsa a bona karabo kgotsa a tsena mo setlhopheng sa puisano.

A e mafaratlhatlha a fetotsweng go bala dikgang ka yone. Dikgang di fitlhelwa ka bonako batho ba fitlhela tshedimosetso ya diphologolo dipolotiki ditiragalo le boemo jwa lefatshe ka bonako ga go tlhoke go leta mafelo a borra di khuduego kgotsa dipampiri. Go ikaega ka mafaratlhatlha go ka anamisa tshedimosetso e seng yone jang? Ee, e ka e anamisa go na le kotsi ya.

Di ama maikutlo a batho ka go baka poifo kgotsa kgobego ya setšhaba. Fa go anamisiwa dikgang tse di reng go na le kotsi kgotsa bothata, batho ba ka tshoga ba tsaya kgato e tlhokafalang sekai, dikgang tse di reng go na le ya ba makgakgaka mo toropong. Di ka tshosa batho ba bangwe ba sa tsaye dipalopalo tsa semmuso.

Ke o dirisetsa go buisana, ke go romela le go amogela melaetsa, ke bua ka mogala kgotsa ke dira puisano ya video. Botlhokwa jwa one ke ka tiriso ya nako sentle le mokgwa wa tiro.

Puisano e fetogile ka go dirisa ditlhaka tse dikhutshwane, fa di tswang jaaka U go na le U oh U, le tse dingwe ka go tsa go tshwana le TBH o batla gore to be honest. Ditlamorago mo thutong segolobogolo mo baithuting ba tshwanetse go fetola mokgwa fa ba le mo dithutong ba tlogele chat language, ba.

Thekenoloji e tokafaditse tiriso ka go kgona go dirisa sedirisiwa ntle le go tshwanela ke go bona, ba dirisa lentswe go laola marero, go batla tshedimosetso le go romela melaetsa. Sekai, motho yo o tsofetseng o ka laela sedirisiwa a re letsetsa Rre Thato kapa bula WhatsApp.

Kgato ya ntlha, bula inthanete mo mogaleng. Netefatsa gore mogala wa gago o buletse data kgotsa inthanete kgotsa a tsentse Wi-Fi. Kgato ya bobedi, laola App ya Bolt-o, tsenya Bolt-o, bula Bolt App. Kgato ya boraro, kwadisa mo App-ong a kwadisa nomoro ya gagwe ya Aforika Borwa, fa o sena go kwadiso o tla bona .

Dikai tse di atlegileng tsa thekenoloji e golang mo thutong ya sekgala, Collabri ke platform e e sa tlhokeng inthanete e letlang barutwana go ithuta ka e e rulagantsweng. Dithuto tse di ka ithutiwang mo thekenolojing Maths and Science, dikgopolo tsa botshelo, jalo le jalo.

Fo go tokafatsa puisano fa o bona mogala wa letheka wa ntlha, o simolola go kgona go ikemela mo puisanong go bua le lapa le ditsala nako nngwe le nngwe o sa emele go ba bona sefatlhego. Sekai, o kgona go romela molaetsa wa, dumela ke go gopotse tlhe, go dira gore o ikutlwe o golagane le bone le fa o le kgakala.

Tiro ya AL e ka thusa go boloka le go tsweletsa dipuo tse di sokolang le go tsweletsa kitso ya dipuo tse ka mekgwa e iketlileng.

Ee, diteng tsa thelebišene di ka thusa setšhaba ka tsela e e siameng ka mananeo a thuto, a borai, a dipolotiki le a botshelo bo botoka jaaka a documentaries kgotsa dikgopolo tsa botho. A ka rotloetsa kitso, kgolo ya monagano le go bulela batho mekgwa e mešwa ya go akanya.

Ee, ke kgona go tlhaloganya dipuo di le dintsi tse di dirisiwang mo dipolatefomong tsa stream jaaka Netflix-e, YouTube, Spotify, le tse dingwe jaaka jalo le jalo. Setswana ga o se bua ka boammaaruri gore ga se dipolatefomo tsotlhe tse di nang le di katlholo kgotsa diteng tsa Setswana ka jalo ga se gantsi o ka fitlhela dipolatefomo tse go buang ka Setswana mo go tsona.